Vhuvhi ha vhu davhidzani kana ku shumisele kwa vhu davhidzani ndi nga amba zwori ho ḓalesa, ni nga ḓi wana uri ini ani anḓani na muthu na ḓo guma ni kho mu amba zwisi zwavhuḓi kha vhuleludzi ha vhudavhidzani zwine zwa kho amba uri muṅwe na muṅwe u kho ḓivha zwori hu kho itea mini, vhaṅwe vha a kona u dzhia zwinepe zwa vhaṅwe vha ya vha zwi posa hanefhaḽa kha vhu kha vhu davhidzani. So ndi pfesesa zwo uri vhuvhi ho ḓalesa nga maanḓa zwitshiḓa kha kha kha kha kha social media kha dzi Facebook vhathu vha posṱa zwine zwine a zwi ngo tendeliwa uri zwi posṱiwe muṋe wa zwo a sa zwi ḓivhi, so ndi pfesesa uri ndi hone vhuvhi zwi tshi ḓa kha vhuleludzi ha vhu davhidzani ha Facebook kana vhu davhidzani hoṱhe kana social media kha kha puḽatifomo ya social media.

Zwi tshi ḓa kha u renga zwithu nga application ine ya vha uri ivha i kha dzi ṱhingo thendeleki ndi pfesesa uri zwi a leludza zwithu nga nḓila i tevhelaho, ri vha ri si na dzi khadi dza dzi atm kana dza dzi bannga, ri vha ri khou ri shumisa founu yanu i ine ya vha uri founu a i hangwei kha vhutshilo ha han hano maḓuvha muṅwe na muṅwe u tshimbila o fara founu yawe nga tshanḓa. So ndinga amba zwori founu kana thekinoḽodzhi ya tshifhinga tshino i vho ita uri zwithu zwi leluwe, a hu na zwopfi hu ḓo vha na tshentshi a ri nga ḓo vha na ḽine khulu khulu ro lu ima mashophoni ritshi kho renga zwithu ngori muṅwe na muṅwe u ḓovha a kho to thepha a fhira a hu na zwa tshentshi, so ndi pfesesa uri zwi a leludza zwi a ita uri mushumo u vhe u khwinifhale.

National Geography kha DSTV, ndi yone ine ya vha uri iya vha na dzi mbetshelwa nnzhi dzine ri a kona u vhona zwithu zwinzhi nga ha dzi satellite uri dzi shumisa sa hani uri dzi vha dzi khou hu kho itea mini nga khadzo. So ndi nga amba ma fhungori kha dstv ine yavha uri ndi Multichoice, ri a kona u vhona zwithu zwinzhi zwo yaho nga u fhambanana.

Wi-Fi ya tshi tshavha ndi pfesesa zwo uri itea u vha na mikano zwi tshiḓa nga kha mafhungo a dzi vidio dza vhathu vha hulwane, kha zwinepe zwa vhathu vha hulwane. So u itela uri muthu muṅwe na muṅwe a zwi ḓo kona u swikelela zwithu zwo raloho ane a vha uri u na miṅwaha ya eighteen yeze u tsela fhasi. Ndi pfesesa zwo uri i tea u vha na mikano uri hu si ḓo vha na mafhungo uri vhathu vha kone u downloader dzi vidio dza vhathu vha hulwane, dzi vidio dzi si dza vhukuma, kana dzi vidio dzine dza vhori a dzi ngo tea u vhoniwa nga muthu ane avha uri una miṅwaha ya eighteen u tsela fhasi.

Ee dzi nethiweke dza ano maḓuvha dza dzi Wi-Fi dzina mikano zwi tshi itela u tsireledza, u tsireledza vhana vhaṱuku kha uri vha kone u u vhona zwithu zwa vhathu vha hulwane nga kha vhu nga kha vhu vhudavhidzani hune ha vha uri ndi ha social network so.

U vhala mafhungo a mitambo, ndi zwithu zwine ndi a zwi takalela nga murahu ha musi uri ndi muthu ane ndavha uri ndi funesa zwithu zwa mitambo. So ndi pfhe zwithu zwo uri zwithu zwa mitambo a zwi zwithu zwine zwa nga mpha khaedu kharali ndi khou zwi vhala, kana ndi kho ṱoḓa u divhesesa zwori hu kho itea mini kha mitambo ine ya vha uri ndi mitambo ya dzi bola, ndi mitambo ya vhafumakadzi ya dzi bola, ndi mitambo yo yaho nga u fhambanana.

Zwinga thusa vha gudiswa nga u ṅwala tshuṅwa tshuṅwa haya dzavho dza zwikoloni dzine vha ḓo vha vhofhiwa kha dzi subject dzavho dzo yaho nga u fhambanana, vha nga kona u shumisa Wi-Fi uri vha kone u nwala dzi home weke dzavho kana u dzi tshuṅwa haya dzavho nga tshifhinga. Kha mabindu maṱuku mabindu maṱuku vha nga kona u vhambadza zwi vha nga kona u vhambadza zwithu zwavho kha zwi kha kha kha social media kana kha vhuleludzi ha zwi davhidzani vha nga kona u yo vhambadza zwithu zwavho uri vha khou rengisa zwithu zwavho zwifhio, zwine zwa khou amba uri vhathu vha kule kana vhathu vha hanefho muvhunḓuni vha ḓo kona u ya vha renga vha tshi vho ḓivha zwa uri huna luhafulelo kana a huna luhafulelo, i nga vha thusa vhunzhi zwi tshi ḓa kha vhuvhambadzo.

Ndi nga ri ee, tshifhinga tshinzhi vha ḓovha vha tshi khou vhudziwa upfi zwithu zwi no shumisa dzi imeiḽi kana zwithu zwa u ḓivha nga ha dzi imeiḽi ndi zwithu zwine zwa vha uri zwi gudiswa muthu o no vha zwikolo zwi gudiswa muthu o no vha mishumoni. So ndi pfesesa uri kharali nda no gudiswa u ṅwala email ndi kha ḓivha kha mirole ya fhasi ndi kha ḓivha ndi ḓivha sekondari nda vha ḓo vha ndi khwiṋe muthu wa khwiṋe na musi ndi tshi kona u ṅwala email ine ya vha uri ndi dzi imeiḽi dzo u ṱoḓana na mishumo, ndi dzi imeiḽi dza u dzi imeiḽi dza u apholodzhaisa if no khakhelana na boso, ndi dzi imeiḽi dza u ṅwala khava letter, ndi dza u vhuya mushumoni nakho ṱoḓa wone.

Ndi tshiṱitshi tshine tsha vhori ndi zwiṱitshi zwi hulwane zwa dzi radio dza vhorine dzo fhambana zwi tshiḓa kha masi a lushaka lwa wa bindudzi vha bindudzi vha ḓo vha kho ṱoḓo u ita vhu bindudzi zwi sa zwi si na khathalo uri vha khou ita vhu bindudzi ha ndila ḓe, so ndi zwone zwine nda nga amba zwori ndi zwone zwithu zwine zwavha uri zwo fhambana.

Vhadzulapo vha vhuponi ha hashu vha shumisa data zwa network ine yavha uri ndi ya vodacom mitengo ya hone i pfala i ya khwiṋe vhukuma.

Ee ndo no ḓi wana ndi kho renga data ya masheleni manzhi o .

Ee ndo no ḓi wana ndi kho renga data ine yavha uri ndi ya masheleni manzhi ine yavha uri yo vha i data ya Vodacom. Ndo pfha ndi songo farea zwavhuḓi nga murahu ha musi hu uri data ya hone tshiṅwe tshifhinga ayi shumi i ḓi sokou vha data ine yavha uri ni vha no tambisela masheleni aṋu u renga data iyo.

Data dzine dza farea ndi dza network enei ya MTN na ya Cell C na ya Telkom ndi dzone data dzine dzi a farea.

Thithu to ḓiwana vho ndi khou renga data yo raloho.

Ndi ndi muthu ane ndavha uri ndi renga data ine nda ḓivha zwori ndi ḓo i shumisa for ṅwedzi woṱhe, ndi pfesesa uri data ine nda i shumisa for ṅwedzi woṱhe i a kona u lalama ndi datha ine nda nga kona tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe.

Company iyo ndi ya ha Telkom ndi yone ine yavha uri i ri ṋekedza data dzine dza vha na luhafulelo.

Khaedu dzine ra ṱangana nadzo dzi ngavha khaedu dza network kana dzi ngavha khaedu dzine dza vha uri no no renga data na wana netiweke i si tuvha ya vhuḓi.

Ee ndono ḓi wana ndi khou shumisa luhafulelo musi ndi tshi khou renga data.

Ndi renga data dzanga kha app ya bannga.

Ndi musi ndi khou swikelela hune ndavha uri ndi kone u renga data mavhengeleni tshifhingani tsha zwino a hu tsha tovha na tshifhinga tsho ya u renga data mavhengeleni vhathu vhanzhi vha shumisesa dzi app dza dzi banngani.

Tsheo ni i dzhia nga murahu ha musi no no vhona zwori data ni i shumisa kha zwi kha zwithu zwifhio na zwifhio na zwifhio hungavha founu, hu ngavha tv, hu ngavha dzi tablet, hu ngavha dzi seḽifounu.

Ee ndo no vha na na vhuleme ho raloho.

Khanṋe ndi vhona zwo leluwa u ḓadza data u ḓadza luṱingothendeleki lwanga nga data.

Ee ndo no ḓi wana ndi khou tea u ḓadza data lwa tshihaḓu nga murahu ha musi ndi na interview ndi ye nda vhona ndi khou tea u i attend online nga teams.

Nṋe data i ne nda renga yone ndi renga data ndi shumisa data ine yavha uri ndi unlimited ine ndavha uri ndi i badela nga ṅwedzi i vha i khou nthusa kha uri ndi a kona u shumisa kha computer, ndi a kona u shumisa kha founu, ndi a kona u shumisa kha tablet, ndi a kona u i shumisa kha tv.

Ndi shumisa data ine yavha uri ndi ya contract nḓila ya vhuḓi kha nne ndi pfhesesa i nḓila ya app ya u renga data nga app zwi a ṱavhanya zwi a leludza.

Ndi langula data yanga nga u i tsima if kharali ndi si khou i shumisa kharali ndi si khou i shumisa ndi swikelela hune nda i tsima ndi ḓo dovha nda ya nda i funa nga zwezwo ndi tshi vho swika ndi tshi kho tea u ḓo i shumisa ndi yone nḓila ine nda kona u langula ya data yanga ngayo.

Ee phambano dzi a vha hone tshiṅwe tshifhinga vha wana vha khou renga data dza fifty rand vha wana dzi kho tea uvha khamusi twenty gig kana i kho tea u vha ten gig tshiṅwe tshifhinga vhukati ha ṅwedzi vha mangala data ṱhukhu vha khou dzi renga nga tshelede nnzhi so ndi a vhona phambano.

Zwo shanduka ngori tshifhingani tsha zwino kharali vha tshi kho loader data vhatshi kho shumisa dzi app ivha i khou ṋamba ya to dzhena khathihi kha cell phone number yavho mara zwino kharali vha khou swika hune vha kho renga data nga founu yone iṋe zwi a vha na dzi process kana zwi a vha na tshifhinga tshilapfhu tshine vha kho tea u huvhala u yo u u chooser u nanga uri vha khou ṱoḓa data ifhio ine vha ḓo kona u shumisa afho tshifhinga tshingafhanani.

Ngeletshedzo ya uri a tshi engedza data kana a tshi swikelela hune ayo thoma u shumisa dzi mobaiḽi data u tea u ṋanga data ine ya vho uri i ḓo kona u mu swikisedzela ṅwedzi utshi fhela u ḓo wana u i shumisa zwino ṅwedzi utshi fhela, data ine yavha uri ndi ya mutengo wa fhasi, data ine yavho uri i ḓo dzhia tshifhinga uri i fhele.

Ee ndo no ḓi wana ndi khou fhelelwa nga data ine ya vha uri khamusi ndo renga u ḓura ya guma ṅwedzi u khou fhela data i songo shuma tshivhangi tsho vhangiswa nga tsho vhangiswa nga u sa shuma ha dzi netiweke kana u sa shuma ha dzi eriyaḽa.

Vhupfhiwa hanga vhungavha ha uri data dza ano maḓuvha a dzi tsha fhedza tshifhinga tshilapfhu dzi hone kha founu u to hangwa fhedzi musi ho funga data u tshi vhuya u do wana hu si tshena tshithu so data dza ano maḓuvha a dzi tsha nga data dza tshifhinga tsha kale kana tshifhingani tsha murahu kono u dzhia tshifhinga uri dzi fhele.

Ndi nga murahu ha musi hu uri vha tshi actor vha ita uri hu sa vhe na mafhungo a u amba maṱamba na uri hu sumbedziwe zwinepe zwi songo teaho ahuna uri hu sumbedziwe dzi vhidzwe dzi songo teaho, vha ya ṅwala na musi zwi tshi thoma uri hu khou tamba mbekanyamushumo ifhio ine ya vha uri yo lugela vhana kana ndi ya vhathu vha hulwane naa.

Zwi tshi ḓa kha muzika wa Tshivenḓa ndi muzika une wa vha uri ndi wavhuḓi, ndi muzika une wa vha uri u wa tovhelela, ndi muzika une wa vha uri uri funza zwinzhi nga ha hune ra bva hone. So ndi pfhesesa zwo ri hu nga vha na mafhungo oyo u vhudzisa vhathu vhane vha vha uri ndi zwigwada zwine zwa vha uri zwi zwo no vha phanḓa nga kha muzika wa tshivenḓa uri u nga thoma gai uri u kone u ḓi wana u khou dzhenelela kha mafhungo a muzika wa Afrika Tshipembe.

App ine nda i shumisa ya matshilisano ine nda vha uri ndi sedza tshifhinga tshoṱhe ndi Facebook, ndi yone app ine ya vha uri i a kona uri vhudza zwori hu kho itea mini shangoni.

Yo shandula nga nḓila ine ya vhori ni kona u nga ḓi wana mashaka ane na vhori a ni tsha a ḓivha mashaka ane a vhori ndi a kule so nga nyanḓadzamafhungo ya matshilisano ine yavha uri ndi ya Facebook ni a kona u wana na mashaka aṋu ni ne na vhori a ni a ḓivhi. So ndi pfhesesa zwo uri i ita uri vhutshilo ha miṱa ya ano maḓuvha i pfhale i miṱa ya khwine ngori vha a ḓivha zwori vha ḓo kona u wanana ngafhi hoṱhe na dzi khonani, ni kona u wana dzi khonani nga kha nyanḓadzamafhungo ya matshilisano ine ya vha uri ndi Facebook mishumo nḓivho ya nga ha zwithu zwine zwa vhori zwi kho i.

Puḽatifomo ya nyanḓadzamafhungo ya matshilisano ine nda vhona i tshi nthusa ndi Facebook na Instagram, ndi mbekanyamushumo dzine dza vhori dzi thusa vhathu nga u ḓivha nga ha zwithu zwine zwa vha uri zwi vha zwi kho itea shangoni nga tshetsho tshifhinga.

Ee, ndono vhuya nda swikelela uri nda dzhia tshifhinga tsha u awela kha vhuleludzi ha vhudavhudzani nga murahu ha musi ndi si tshena founu mara nda ndi tshi swa ndi tsho u vhuyelela nda ndi vhona zwo uri ndo salela nga maanḓa murahu, kha zwithu zwine zwa vha uri zwo vha zwi kho itea shangoni kha zwithu zwine zwa vha uri zwi vha zwi kho itea kha polotiki ya Afrika Tshipembe kana shango ḽoṱhe nga vhuphara.

Ee, ndi vhona uri ee yo khwinisa vhudavhidzani nga nḓila i tevhelaho ngauri ni a kona u ḓivha mafhungo ane avha uri a khou itea mashangoni a kule iṅwi ni tshi tovha hanefha, nga u tou renga data fhedzi vhone vha kone u ḓivha zwithu zwine zwa vhori zwi vha zwi kho itea kule ha mashango.

Nga u sa vhambedza nga ha vhutshilo hau uri vhutshiloni hawu hu khou itea mini.

Ndi u nga kona u ḓi wana ndi khou kona u nga maketa mushumo i nthusa nga mafhungo aneo o ḓa kha zwa mushumo ndi a kona u maketa mishumo ine ya vha uri heyo postiwa nga dzikhamphani hanefho kha nyandadzamafhungo ya vhudavhidzani, khare hu uri vha kho ṱoḓa vhathu vhane vha vhori vha kho ṱoḓa vhathu vho mishumo ya u fhambanana, so ri kone u apuḽaya mishumo nga hanefho.

Ee, ndi a tevhela zwigwada zwa matshilisano zwi vha zwo ya nga ha u fhambanana zwiṅwe ndi zwigwada zwine zwa vha uri zwi vha zwi khou vhambadza mishumo, zwiṅwe ndi zwigwada zwine zwa vha uri vhavha vha khou vhambadza dzi business dzavho, vhakho ṱoḓa vhathu vho decorator vha khou ṱoḓa vhathu vho hayarisa madennde vhaṅwe vha khou rengisa dzi goloi vhaṅwe vha khou rengisa dzi thundu dzavho dza kale dza dzi nḓuni, hu vha ho ya nga zwigwada nga zwigwada zwo fhambananaho.

Vhupfhiwa vhupfhiwa hanga ndi ha uri hezwi vha tshi nya anḓadza mafhungo kha vhuleludzi ha vhudavhidzani zwi ita zwori haneyo mafhungo ane vhavha vha khou a isa hanefho kha vhudavhidzani honovho ha nyanḓavhudza mafhungo ya matshilisano vhu kone u swikeleliwa nga muthu muṅwe na muṅwe ane a ḓo vhori u vha a kha yeneyo puḽatifomo. Vhunzhi ha ano maḓuvha vhathu vhanzhi vha nadzo dzi Facebook, vha nadzo dzi WhatsApp, vha nadzo dzi Instagram, vha nadzo dzi dzine dza vha uri mafhungo a vha a khou itea hone, so vhunzhi vha kona u swikelela mafhungo nga kha zwileludzi zwa vhudavhidzani.

Yo no nthusa nga tshifhinga tsha shishi shangoni nga murahu ha musi ndo zwi siṱakeliwa nga goloi, goloi yo vhulaya dzi coil pack dzoṱhe nda swikelela hune ndi khou zwi sedza mashopho ano vala nga hetsho tshifhinga, nda kona u zwi sedza nga kha Facebook nda swikelela hune nda kho wana zwithu zwoṱhe zwine nda khou zwi ṱoḓa nda swikelela hune nda kho ya nda zwi renga nda ya nda zwi dzhia nda vhuya nda panga nṋe nda bvela phanḓa na lwendo lwanga.

Ee, ndo no swikelela hune ndi a ṅwala uri hu na khombo gai u itela uri muṅwe muthu ane avha uri u tshe nga murahu a gume na ene a tshi ḓo sala a tshi yo u swika hafho kana zwezwo a kha vhuleludzi ha vhudavhuludzani u ḓo kona u zwi vhona zwori kha gondo ḽifhio fhio hu na shishi kana hu na khombo yo iteaho.